Ee, rona Basotho re sa ntse re na le seshweshwe. Seshweshwe ke mese e bontshang hore wena o mosotho, o mosadi wa mosotho. Ka hoo, la ho sa apara kobo ya Basotho ba kgona ho o bona hore e, ke mosadi wa mosotho. Bo ntate bona ho na le mefuta e fapaneng ya di-design tse se ntse ba di etsa hona tje ba sebedisa kobo e, ya Basotho. Ba fabric-e hanyane ya kobo ba etse le seshweshwe, ba kopanye ebe top-o, kapa borikgwe bo botle hampe for bo Ntate. Ka hoo re sa ntsane re kgona ho bonahala hore ba, ke Basotho.

Matsatsi ana bo mme, le banyana, basadi ha ba sa apara ka mekgwa e lokileng. Bo nkgono ba kgale bana le tokelo ya ho bona hore ha o sa le, o tshwana le pele. Empa yona ho fetohile mekgwa ya pele le ya hona jwale ha e sa tshwana. Batjha ha ba sa apara ho tshwana le batjha ba kgale, le basadi ha ba sa apara tje ka basadi ba kgale. Empa hona ha se nthwe ntle hobane ba se ba hlahisa nama haholo. Ka hoo, ke hona basadi ba bo mme ba baholo ba sa dumellane le tsona taba tse. Hobane ho hlahiswa mmele haholo, basadi ha ba sa na dihlong tsa ho pata mmele ya bona. Motho a be le pride, a kganye ka mmele wa hae. Empa bona ba o ntsha pepeneneng pe!

Fashion-e ya hona tje e se e fetotse dilo tse ngata. Bo mme le bo mme ba bona ba lekana le bo ntate. Bo ntate ha e sa le letho mahlong a bo mme ka baka la di-fashion-e e, e entsweng hona jwale. Ka hobane ha o ka re wa mo kgalemela hore se apare se, o tla o botsa aowa tokelo tsa ka tseo ke apara. Ka hoo, ho fetotse ntho tse ngata haholo, ho tjhentjhile, ha e sa tshwana le pele.

Matsatsi a kgona ke nnete. Bana ba ba batla dikipa tse nang le difahleho tsa batho ba tummeng. Ka hoo, ke fashion-e ya matsatsi a, re a di reka rona tje ka batswadi. Feela ha o kena shopong, o qala dikipeng tse side-eng la bana moo ho nang le dikipa tse nang le difahleho tsa ditshwantsho. Ke moo qalang teng ho sheba hobane ha o ka reka se senang sona, a ka se se apare. Ka hoo, ho etsa ntho e nepahetseng hore ngwana a apare o tshwantse o reke se nang leng sefahleho sa batho ba tummeng tseo.

Fabric yona e se e fetohile haholo. Ha e sa le ele e tiileng, se le fabric ka hobane ke fabric. Ra reka ka hobane re e tlhoka, empa yona ha e sa le yona. Ke bona bothata bo qadile ha se re tlisa batho ba tswang ka ntle, ba join-a dikgwebo tsa rona ka mo le batho ba South Africa. Bothata bo qadile moo hobane bona ha ba sa etsa fabric e tshwanang le e ne e sebediswa pele. Ka hoo ke bona bothata boo, bo qadile moo.

Hona jwale nkare batho ba bone hantle hore setso ha e sa le important tje ka pele. Setso ha se sa le jwalo ho bona hobane batho ba pele ba ne ba hlompha setso haholo. Hona jwale batho ba hona tje ha ba sa hlompha setso haholo, ha ba na taba le setso tje ka pele. Ha e le ho apara setso ha o ya lenyalong, ka letsatsi la setso ke hona ha o fedile. Hore a apare setso feela a ikela mosebetsing o bona hantle hore ha se tsona, ha motle. Ka hoo, re se re nyatsa setso sa rona haholo.

Modiyanyewe ke katiba e kgolo ya Basotho. Ke katiba e ntle, e fang Basotho serithi. Ka hoo ke ka moo e ratwa haholo ke batho ba lefatshe. Batswantle, ba ba South Africa ba e rata haholo, lefatshe kaofela le apara modiyanyewo. Modiyanyewo e ntse e le ona oo le ha ba etsa e fapaneng hona tje, di-design tsa teng ha di sa tshwana. Empa o sa ntsane o etswa ka jwang, ntse e le modianyewe o ntse re o tseba. Ka hoo, modianyewe o fa motho serithi se makatsang.

Ho ya setsong sa bana, bana ba fapane haholo hobane mosadi ha sa nyalwa ha kgone ho fa ngwana lebitso la ntata hae, ka hoo, a sa etsa ntho tse lokileng. Ka hoo ha o tswala ngwana o le mme, o motswalla lehaeng la hao. Ngwana o tlo gola ka leleme la hao, a tlwaela setso sa heno, a ipitsa ka sefane sa hao hobane ntatae ha etsa ntho tse lokileng. Le ha a tseba ntatae a le teng, ntate a dumetse ngwana. O tla nne a ye ho ntatae, a tjhakele ntatae empa sefane le setso o tlo sebedisa sa mme wa hae ho fitlhela ntatae a etsa ntho e lokileng. Ke hona moo ba tla qala ho mo ruta setso sa habo ntate, a etse tsa habo ntate, le puo ya bo ntate. Hona jwale ha sa ntse e le ngwana mme, ntate a sa etsa ntho e lokileng. O tlo tseba setso sa mme, a sebedise fane ya mme eseng ya ntate.